Ivulwa njani imali kumaliledinini? Kuhlekuhle umuntu okuthumela imali, usebenzisa iskhungo sakamaliledinini njengomzekelo i-MTN mobile money noma i-ewallet. Nasele uthole isaziso esikhombisa ukuthi uthunyelwe imali kufanele uye emtjhinini wokudosa imali nofana estolo. Lapho uzokukhombisa ikhowudi noma iphini othunyelwe yona. Ngemva kwalokho, umnikazi westolo uzokuhlola bese akunikele imali eqondileko othunyelwe yona. Kuqakathekile ukuthi ugcine ikhowudu leyo iyifihlo ngoba ngiyo evula indlela yokuthola imali yakho. Le indlela isiza khulu eziindaweni zasemakhaya lapho kungenazo iimbanga.

Umuntu kufuze afunde imigomo ye-itjhorensi yokuphila ngokuyelela ngombana lokho kuzomsiza aqonde bona yimalini azoyibhadela, ukuthi ibuselwa nini begodu ngaphasi kwemibandela yiphi. Imigomo le, ikhuluma nangendlela ikhamphani ye-itjhorensi izokukhamba ngayo. Nanyana umuntu angafaka, ahlukane nomsebenzi namkha agule iskhathi eside. Umuntu kuzokuba nesiqiniseko sokuthi umndenakhe uzokuvikelwa kwezeemali. Ukufunda ngemigomo kutjho bona umuntu angakghona ukuthatha isinqumo esihlakaniphileko. Angahlulwa yizinto eziyifihlakalo nofana okungeze kwafaka eendatjaneni ngendlela efaneleko.

Umuntu i-intjhorensi yokuphila uyivula ngokulandela iinyathelo ezilula. Kokuthoma, kufuze akhethe ikhamphani ye-intjhorensi ethembekako. Ngemva kwalokho, uyahlangana nomeluleki wezeemali azokumqhazela ngomhlobo ye-intjhorensi ekhona nemibandela yawo. Umuntu uzalisa ifomu yokufaka isibawo, afake iincwadi ezifana nekhophi ye-ID, ubufakazi bokurhola imali nezinye ezifunwa yikhamphani. Ngemva kokuvunywa kwesbawo, umuntu uthoma ukubhadela imali yenyanga ngayinye ebizwa ngokuthi yi-premium. Lokhu kumvulela ithuba lokuthi nakahlangana nokufa imndeni yakhe ifumane isbonelelo semali. Ngakho-ke ukuvula intjhorense kudinga ukuqonda, ukulungela nokuthembeka.

Ngiyavuma, kunobungozi lokha ubhadala iindleko zesikolo zomntwana wakho usebenzise umaliledinini. Isibonelo, umuntu angathumela imali ku-akhawunti engakafaneleko ngebanga lokubhala i-password engakalungi begodu akghone ukuyibuyisela. Ngaphezu kwalokho umphakathi ungatjheja abantu ngemali enengi yendlela, ngaphandle kokukhumbula, khulukhulu eendaweni ezingasatjwa khulu. Kodwana noma kunobungozi umuntu nakayisebenzisako ngokuhlakanipha, njengokuhlola igama lekhamphani, isiqinisekiso lokuthumela nokusebenzisa ama-OTP noma ama-password avikelekako kuyindlela elula nelula yokuhlawula.

Kuneendabakazi ezinengi ezingenza bona isibawo sembolekimali yokufunda singaphasiswa. Kokuthoma, umuntu angabanganikezwa imali ngebanga lokuthi akanamali engenako, eqinisileko noma umrholo owaneleko wokubuyisa imali. Kwesibili, isibawo singaphasiswa nange umuntu anganamarekhodi amahle wembolekimali. Ukutjhukuthi, nawuhluleke ukubuyisela imali leyo ngaphambilini. Kwesithathu, kufaka iimbalo engakaphelela njengama-slip womrholo, ama-ID noma amafomu weskolo, kungathinta isibawo. Ngaphezu kwalokho umbolekisi angabona umntwana angakghoni ukufunda okuthlogekako begodu lokhu kungaphazamiseka isibawo. Ngakho-ke kuqakathekile ukulungiselela kuhle ngaphambi kokufaka isibawo.

Imali efakwa emakhiweni okutjho i-investment, yindlela umuntu noma ibhizinisi elisebenzisa ngayo imali yalo ukuthenga amakhaya wokuhlala noma ama-ofisi wokurenta. Lokhu kwenziwa ngethemba lokuthi imali le, izokhula ngesikhathi esizako noma umuntu uzokuthola imali yokurenta lapho abatjhidelako. Umuntu angatjhugulula umuzi noma isakhiwo asithengileko asilungise bese asithengise ngemali enengi kunaleyo ayisebenzisileko. Lokho kusiza ukuthi abe nomvuzo wezezimali, lokhu kubizwa bona kukhula kwehloko kwemali, capital growth yindlela ehle yokwakha ubujamo bezimali besikhathi eside.

Ngokuvamisa imali ebhadelwako umuntu nakavula i-akhawunti yomuntu siqu ebhanga kuba yimali encani, ebizwa bona yimali yokuvula i-akhawunti. Ibhanga lingabuya lidinge bona umuntu abhadele imali yokugcina ku-akhawunti njalo ngenyanga. Ebizwa bona yi-monthly service fee kodwana ezinye iimbhanga azibhadelisi imali, nange-akhawunti ethile. Kuqakathekile ukubuza amabhanga ukuthi, ngimiphi imiraro ebhadelwako begodu ukhethe i-akhawunti ekhambiselana neendingo zakho zemali.

I-balloon payment yimali ekulu umuntu ayibhadelako ekupheleni kwesivumelwano semboleki yekoloyi. Lokhu kwenzeka nanyana umuntu asabhadela iimali eziphasi, inyanga ngayinye ngayinye. Kodwana ekupheleni kweskhathi, kufanele abhadale i-balloon payment ukuze aqede iskweledo sakhe ngokupheleleko. Ibholo leli, libizwa njalo ngoba likhulu fanana nebhaloni. Ngakho-ke umuntu uyayibhadala imali le, ngebanga lokugcina, kungenzeka kube ngemva kweminyaka emithathu ukuya kweemihlanu, kuya ngesivumelwano. Kuqakathekile ukuthi umuntu, ahlele kuhle ukuthi uzoyithola kuphi imali ekulu ngeskhathi esifaneleko.

Nangabe umuntu akasakwazi ukubhadala i-intjhorense yakhe qobe nyanga, kungaba nemiphumela emimbi. Ikhamphani ye-intjhorensi ingamnikeza iskhathi esithileko sokuba akwazi ukubhadela, lokhu kubizwa ngokuthi yi-grace period. Kodwana nangabe leso skhathi siyadlula, angakabuyiseli imali i-intjhorensi iyakhanselwa. Lokho kutjho ukuthi umuntu angekhe asafumana isivikelo sokuphila begodu nomndeni wakhe angekhe uthole imali yokuhlomula nangenzeka afe. Kuqakathekile ukuthi umuntu akhulume nekhamphani ye-intjhorensi masinyana, nakabona ukuthi uzokuhluleka ukubhadala. Mhlamunye bangamnikeza ezinye iindlela zokwazi ukuqhubeka nesivumelwano.

Kuqakathekile khulu ukonga imali eyaneleko nawuhlela ukuya kelinye ilizwe, ngoba lokho kurhelebha ukuthi ikhambo lakho likhambe kuhle ngaphandle kokuhlupheka. Emazweni wangaphandle izinto zingabasiza khulu, khulukhulu ngenca yemali yasekhaya engavumi kuhle emayelana naleyo ilizwe. Ukonga kusengaphambili ukunikeza ithuba lokulungiselela iindleko zokukhamba, ukudla, indawo yokuhlala, kanye nezimo ezingakalindeleki uphinde uthole isizo olukhulu. Usebenzise i-Travel Wallet, noma izinsiza ze-Foreign Exchange ezivela ebhanga. Lokhu kwenza kube lula ukuyisebenzisa kamanye amazwe, ngaphandle kokudinga ukuthwala imali enengi ephathekayo.

Ngibona kwangathi, into edla imali khulu nawunekhambo, yindawo yokuhlala. Iindawo zokulala khulukhulu ezisezingeni eliphezulu, ezifana namahotela ziba yimali ephezulu ngelanga, begodu nawuhlala amalanga amanengi imali iyanda khulu. Le yinye yezinto ongakwazi ukuzigwema lula ngoba indawo yokuhlala iqakathekile ekukhambeni, ngiyo indawo ozokuphula kiyo, uphephe, uphile kuhle. Umehluko wesimo yendawo leyo yikho ukuhlukanisa imali kufanele uyikhokhe, kungakho kuqakathekile ukuhlela ngaphambilini, mhlawumbe uhlale eendaweni ezingabizi khulu, ezifana namahostel noma ama-B and B ukuze wonge imali.

Ngingamtjela ukuthi kokuthoma, kube yinto ehle ukuhlela ukhambo lwakhe kusese nesikhathi. Lokhu kumvumela ukuthi athole amathikithi abiza kancani, kanye indawo yokuhlala engabiziko. Ngizomtjela njalo ukuthi asebenzise i-Travel Wallet, lokho kungamsiza ukuthi alungise imali yangaphandle kusese nesikhathi, ngesikhathi iintengo ezisezingeni elihle. Ngaphezu kwalokho angathethelela ukudla endaweni abahlala kuyo, angathengi ukudla eendaweni ezibizako, ema-restaurant, emadrobheni amakhulu. Kuhle njalo ukuthi agweme ukuthenga izinto ezingakaqakatheki noma ezibizako.

Esikhathini sanje mina ngilandela ikambiso yokusebenzisa i-Travel Wallet, nawuhlela imali yokukhamba. Lokhu kungivumela ukuthi ngitjhentjhe imali yelizwe engiya kilo, ngaphambilini ngisebenzise intengo yesikhathi leso engivame ukuba ncono. Lokhu kusiza ukuthi ngigweme ukwehluka kweentengo yemali ngesikhathi sokhambo. Ngaphezu kwalokho ngihlala ngenza ibhajethi epheleleko yokhambo lwami. Ngihlela ukuthi ngizayisebenzisa njani imalami, ngelanga ngalinye, kuhlanganisa ukudla, indawo yokuhlala, ezokuthutha nezinye iindlela ezifana nokungena ezindaweni.

Amandla weranda nakehlayo, kungaliphazamisa khulu ikhambo lomuntu ovakatjhela kamanye amazwe. Lokhu kungebanga lokuthi imali yomuntu ingalahlekelwa ngamandla lapho itjhentjhwa ibe yimali yelizwe angaya kulo, ngokwesibonelo, umuntu nakehla ukhambo ngesikhathi iranda liqinile uzokuthola imali enengi ngemali yakhe, kodwana iranda lehla kuzokufanele atjhintjhe imali enengi ukuze athole inani elifaneleko langaphandle. Lokhu kungabangela ukuthi iindleko zakhe zikhuphuke, ezingakazilinganiseleli kunesikhathi. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi umuntu alandele izinga lokutjhentjha imali, begodu asebenzise amathulusi afana ne-Travel Wallet, ukuze athole inani elihle kusese nesikhathi.

Ngizokukhuluma naye ngelimi lokuqondakala lula ngizomtjela ukuthi, ukuguquka kwamandla wemali kwenzeka njalo emhlabeni woke. Ngebanga lesizathu ezihlukahlukeneko ezifana nokuguquka kwezomnotho. Iinqumo zakarhulumende kanye nokwabelana kwamazwe, lapho nakafika e-Amerika imalakhe yaseNingizimu Afrika isuke esezingeni eliphasi maqondana nemali yase-Amerika. Lokhu kutjho ukuthi imali ayilethileko ibingayi kwazi ukuthenga izinto ezinengi njengokuthoma. Ngizomtjela ukuthi lokhu akutjho ukuthi ilahlekelwe ngokupheleleko, kodwana intengo yemali iyatjhentjha njalo.

Ukonga imali eyaneleko, ngaphambi kokuba ukhambe kwamanye amazwe, kubalulekile ngoba kukusiza ukuthi ukhambise ukhambo lakho ngaphandle kokukhathazeka ngezinto zokuphila, noma iindleko ezingakalindeleko . Lapha unesamba esaneleko uyakwazi ukubhadala indawo yokuhlala, ukudla, ezokuthutha kanye loko okudingakalako ngaphandle kokudina abanye, begodu ukonga imali kusiza ukuvikela ukuba ungagcwali iinkwelede, njengoba ukhambo kwamanye amazwi kudinga iimali ezingaphasi kokubalwa..

Into edla imali khulu nawune khambo, yisizinda , lokhu kungebanga lokuthi ukubhadela ithikithi, kudinga imali enengi khulu, khulukhulu nawunekhambo olude, noma uthenga ithikithi ngesikhathi sokudlula kwesizini.

Nasikhuluma nge-Travel Wallet, nofana i-Foreign Exchange, yinto yokuthoma engingayeluleka umnakwethu ngayo, yokuthi ahlele imali yakhe ngaphambi kokukhamba. I-Travel Wallet yindlela elula yokugcina imali ngesikhathi sokukhamba, ngaphandle kokuthwala imali enengi. Ungathathi imalakho usebenzise ikhathi ye-Travel Wallet okuyindlela ephephileko erhabileko yokubhadala. Ngaphezu kwalokho kuqakathekile ukwazi amanani we-Foreign Exchange ngaphambi kokutjhentjha imali. Lokho kuzomsiza ukuba angamotjhi imali enengi ngaphandle kwesidingo. Uyakwazi uqala amanani akhamba phambili emazweni ahlukeneko, bese uyayitjhentjha imali lapho amanani aphasi, ukuze ugcine imali.

Ngapho ngihlela imali yokukhamba ibanga elide, into yokuthoma engingayenzako, ukubeka isabelo mali esiqaqileko. Ngihlukanisa imali yokudla, yezokuthutha, indawo yokuhlala, nezinye izinto zokuzijabulisa, ukuze ngingamotjhi imali engaphezu kwalokho engiyihleleko. Ngisebenzise i-Travel Wallet ngoba yindlela ephephileko yokugcina imali, ngaphandle kokuthwala imali enengi. Ngiyakwazi futhi ukusebenzisa i-Foreign Exchange, ukuze ngitjhentjhe imali ngokungcono. Ngiqala amanani aphasi ukuze ngithole inani elihle lemali, lokhu kusiza khulu ukonga imali, khulukhulu nangikhamba kwamanye amazwe lapho izinto zibiza khulu.

Ukwehla kwenyuka weranda kanye namanani i-Foreign Exchange, kungaphazamisa khulu umuntu ohlela ukhambo lwangaphetjheya. Imali yakho yokukhamba ingatjhentjha ngokungazinzileko ungathola ukuthi imali ebewulindele ukuyisebenzisa, iyancipha okwenza izinto ezinjengokudla, ukuthutha, nezinye izinto zokuzijabulisa zibize khulu kunalokha obowukuhlelileko. Lokhu kungabangela ukuthi umuntu, aphuze ukonga, noma adinge ukunciphisa izinto ezihlelile . Ukungathikameza kujabulisa kwekhambo, ngokwesibonelo, amanani we-Foreign Exchange aphakama khulu ngesikhathi sokukhamba, imali yakho ingahle ingene esilinganisweni esincani, ezidingakayo ukusebenzisa lapho.

Ngizamtjela ukuthi lokhu okwenzekileko, ngebanga lokwehla kwamandla weranda, kanye namani we-Foreign Exchange. Imali esuka eSewula Afrika nasiyithumela e-Amerika iyatjhuguluka, ekutheni amandla weranda womabili amazwe akhona anjani. Amandla weranda weSewula Afrika, ehle noma e-USA, aphakeme khulu, imali yakhe ingase ibeyincani kunalokho ayilindeleko, ngizomchazela ukuthi lokhu akuyikukhwabanisa, kodwana yindlela ezinzima yokuthi imali ithengwe ngokulingana kwamandla wamazwe womabili. Ngiyamcebisa ukuthi esikhathini esizako, asebenzise i-Travel Wallet, noma ahlele i-Foreign Exchange ngaphambi kokukhamba, ukuze azi ukuthi imali yakhe izokuba njani lapho afika ngaphandle, ngaleyondlela ukumangala noma ukurarekile

Ngizamtjela ukuthi ukuze agcine imalakhe, ngesikhathi sokukhamba ibanga elide, kufanele ahlele koke ngaphambili. Kokuthoma angasebenzisa i-Travel Wallet, ngoba yindlela ephephileko yokugcina imali, ngaphandle kokuthwala imali enengi esandleni. Lokhu kuzomsiza ukuthi abhadele izinto ezinjengokudla, amathikithi, nezinye iindingo ngaphandle kokumotjha khulu. Ngaphezu kwalokho kufanele aqale amanani we-Foreign Exchange ngaphambi kokutjhentjha imali, ukuze athole inani elihle lemali, begodu angamotjha imali, ngaphezu kwalokho akuhleleleko.